Motswadi o nang le APP ya banka ho bolela hore o na le tsebo kapo bohlale bo itseng mabapi le ditaba tsa ditjhelete. Nka mo thusa ke mmontshe hore ho sebedisa APP tlamehile re re log in, ho log in o kenya user name kapo email address a be a kenya password nakong e ngata password ha e tshwane le nomoro tseo o di tobetsang hao le bankeng. Ha re kena ke mmotse hore o na le yona account number ya motho a batlang ho mo romela tjhelete na ka be ke re re ye ho beneficiary re re beneficiary re kenye beneficiary le di-account tsa ha he re kenye le tjhelete e re batlang ho e romela re be re re send. Dibanka tse ngata di na le nthwe ba e bitsang biometrics feature nakong e nngwe o tobetsa ka monwana tjhelete ya be e dumela ho romela.

Dumela abuti ke kopa ho itsebisa abuti pele o ka nthusa ka be ke fana ka ID number abuti Mokotleng wa ka ke ne ke na le makgolo a mabedi ke qeta ho reka airtime ya diranta tse leshome airtime ke fumane eya empa ha ke sheba tjhelete ya ka tjhelete ya ka e re ke sebedisitse mashome a mabedi a diranta abuti tjhelete ya ka ile kae? Ke kopa o mpontshe hore tjhelete ya ka ile kae le patile eng ditefello tse feng tse le sa njwetsang ka tsona?

Mme akere wa bona hore dijara se di ile le mane mosebetsing o se o tlo nka phomolo ya moshwella mme hona le nthwe ba e bitsang retirement annuity sena se bolela hore ha ntse ho setse yona nako ena. Re tlamehile ho etsa mokotlanyana ka hore mosebetsi le mmuso ha o sa thusa haholo ka taba ya phomolo ya moshwella. Ke bona e le kelello e ntle ya hore re behe tjhelete hanyenyane feela re ntse re lahlela mokotleng hore ha se o dutse fatshe o be le tjhelete ya ho kgona ho iphedisa ka hore o tla be o sa thole tefello mane mosebetsing.

Dumela ausi, ke ya leboha ha o nkile mohala wa ka ausi ke na le mathata thata thata ke tshaba hore tjhelete ya ka e tlo utswiwa ATM e kwentse karata ya ka ausi ke kopa o nthuse hle. Ke ho fa eng ho netefatsa hore o buwa le mong wa karata kapa mong wa account?

Ke ya utlwisisa ebile ke na le kutlwelo bohloko ya hore re lapile ha re na ditjhelete kaofela re leka ho etsa tjhelete ka ditsela tse fapa fapaneng empa ena ya ho senya kapa ho bhoma di-ATM ha ya loka ho hang. Le rona re le badudi ba tulo e itseng re ya lematseha hobane tlamehile re tsamaye re ye ditulong tse kgole kapa re ye di-mall-ong hore re tlo kgona ho fumana tjhelete ka nako e itseng ha re na le tjhelete ya ho palama di-taxi ka hore ha hona ATM moo haufi ha se tsela e lokileng ya ho etsa tjhelete ena.

Ausi ke lahlehetswe ke mosebetsi ke hloka ho ntsha tjhelete e leng mo account-ong re e kwale ha ke sa e kwale account ena ho tlo etsahalang ke tlamehile ho ba le tjhelete kapo re ka e siya ha dintho di loka hape ke kenye tjhelete hape na?

Dumela abuti le kae? Ke ya leboha abuti ke founa mabapi le koloi ya ka. Koloi ya ka ha ke sa kgona ho edumisa hoseng abuti le ka kgona ho nthusa na ke ntse ke patala kgwedi le kgwedi ha hona kgwedi e ke sa patalang o hlokang ho nna alright. ID ya ka e re one two three four five six seven eight nine ten eleven. Eya, ka lebitso ke lebitso X sefane ke Y. Eya, abuti eya nna ke bona ekare le ka romela motho ae lokise. Empa ke tlo hloka tjhelete ho tjhelete e ntse ke patela le romela motho wa mo.

Abuti dumela ke wena manager-a ke ya leboha abuti ke sheba account-ong ya ka ke bona ho ntse ho na le tjhelete e tswang mona and e bontsha hore ke tjhelete e tswang mo bankeng. Ke kopa o nhlalosetse hore ho etsahalang nka account ya ka hobane account ena ha ke e sebedise. Ke ya leboha.